Ditheko tsa godimo tsa data di ama ga mpe sekgatlha sa botlhokatiro ka go setisa kgolo ya moruo le go oketsa ditjeo tsa setshebeletso tsa tsa ditshebeletso.

Mo nakong ya segompieno re dirisa data thata. Re e dirisa for dilo tse di fapafapaneng. Mme nna ke dirisa data ya MTN. Ke e rata thata ka gonne e kgotlhela kgwedi yotlhe. Mme ke duela makgolo a mabedi kgwedi le kgwedi. Ke bona e le botoka.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fetileng ke tlhwatlhwa e e itekanetseng. Ke duetse bokana ka makgolo a mabedi. Mme ke dirisa kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele madi a duelwang kgwedi le kgwedi. Mme hape a lebelele le marang a network-e eo .

Ka kakaretso five G ke nthwafatso e bonagalang go feta four G LTE. E fana ka lebelo le potlakileng, bokgoni jo bo oketsegileng le dikopo tse dintšha. Le fa go ntse jalo gape e tura ebile e na le selekanyo se se khutshwane sa go tsamaya. Go santse go le gale go bolella gore five G e tla amogelwa ka bonako jo bo kanakang. Fela e na le bokgoni jwa go fetola tsela e re tshelang le go dira ka yone.

Kana fa motho a batlang go reka data, o simolola pele ka ho reka nako ya mowa. Mme gape tsa a e tsenye mo sellathekeng sa gagwe. Ga fetsa o tla kgona go reka data. Mme data e pele go dirisa data o tshwanetse pele o tšhume data mo sellathekeng sa gago. Fa o fetsa o ka khona go dira tsohle. O ka khona go tsena inthanete, mafaratlhatlheng le tse dingwe.

Ha data ya me e ka fela pele go nako nka utlwa botlhoko thata. Mme fela ke tla gapeletsega go reka e nngwe. Go ya ka nna go netefatsa gore data ya me e bolokegile ke tima data ya me bosigo ga ke robala, le fa ga ke sa e dirise mo letsatsing. Mme gape ga ke dumele batho ba bangwe ba e dirise.

Mme nna fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa, ha fetsa ke o fetola o nne data go botoka ka tsela eo. Ka gonne tlhwatlhwa ya teng e fa tlase. Mme fa o reka data tlhwatlhwa ya gona e godimo.

Go na le mefuta e mengata e re ka e dirisang gore a kgone go romela email ya gagwe ya kopo ya tiro a ntse a dirisa mogala wa gagwe wa letheka, ntle le gore ke mo arogantshetse ya me. Mme fela nka tshuma se re se se bidiwang hotspot. A bo ena a connect a le Wi-Fi ya me. Ka moo o tla kgona go romela email ya gagwe ya kopo ya tiro.

Ga ke bone tlhokego ya go oketsa data ya mogala. Mme fela ka gonne data e setse e tura gape kana e dirisiwa letsatsi le letsatsi. Gape ke batho ba le bantsi ba dirisang data letsatsi lengwe le lengwe go ka tsena mafaratlhatlheng le inthanete. Mme gape re buisana le ditsala le ba leloko ka yona data eo. Ke akanya gore go tlo fetoga thata mo isagong ya rona nako le nako. Mme gape go na le mefuta e farologaneng ya di-data. Go na le data e e lekanyeditsweng le data e sa lekanyediwang. Mme fela ke bona o kare di tlo dira di ntse di le tse pedi. Diphetogo tsa data di tlo ama badiri ba tsona thata.

Kana nna ke o mongwe wa batho ba ba dumelang gore tiriso ya megala e botlhajana e siame fa e diriswa ke baithuti. Ka gonne le bona ba dira dipatlisiso ka dithuto tsa bona ditirelo gae tsa bona tse dingwe di batla gore ba dirise megala e botlhajana. Mme gape ba ka dira dipatlisiso ka o fapa fapana ka go itse le go kgona go kry-a thuso le kitso e fapaneng le e ba e tholang kwa sekolong.